Batjha ba bangata ha ba na thahasello ho tsa temo hobane ba nahana hore ho tsa temo ho sebetsuwa ka matla, mme le ha o hiruwe ho tsa temo o kgola tlase, mme le ha dilemo di ntse di tsamaya lefatshe leya fela ke ka hoo batjha ba bangata ba se na thahasello.E ngwe e etsang sena ha hona thuto e tobaneng le tsa temo hore ba rute batjha ba bangata ka bohlokwa ba yona.

Nka bula NGO e tlang ho ruta batho ka technology. Ke ka ya dikolong, di tliliniking, di kerekeng e le ho bua ka sena le di pamphlet di ka thusa ho tseba ho tsebisa batho.

Dimela tse ding tse holelang tlasa mobu tseo ke di tsebang ke ginger kapa yona kgemere beetroot, garlic kapa eiye. Kgemere e re thusa ka sefuba e thusa le matshwafo hore a dule a sebetsa hantle. Beetroot e thusa batho ba nang le phallo e fatshe ya madi. Garlic e re thusa ka ho hafola mafura mmeleng kapa a lefu la pelo.

Molao wa ntlafatso ya diphoofolo ke mohato o motle wa ho ntlafatsa boiketlo ba diphoofolo le tshireletso ya dijo. Empa katleho ya ona e itshitlehile ka ho kenya tshebetsong ka katleho.

Ha ho hlokahale haholo hore re kgutlele setsong. Keletso ya ka ho dihwai ke hore dihwai tse ntjha di na le phihlello e ntjha ya technology ya ho nwesetsa le dijalo kapa yona peo e ntjha, mme dihwai tlametse di tsebe le tikoloho ya mo temo ya bona e leng teng.

Dikotsi tsa dipolasing di bakwa ke ntho tse ngata tse tshwanang le maemo a lehodimo a tjhentjhang le boepa ba polasi. Nna polasing ke ile ka bona kotsi e tshosang moo rapolasi a neng a lema teng, mme ha ntse a lema ho ne ho le metsi. Pula e qeta hona ka di hohola ha ntse a lokisa mo koloi, ke ha e tla e thella e thella e lo wela kwa ka selomong ho ne ho tshosa haholo.

Dikotsi tsa polasing di bakwa ke dintho tse ngata tse tshwanang le maemo a lehodimo a tjhentjhang, tse tshwanang le metjhini e sa lokisweng hantle, tse tshwanang le boemo ba polasi bo eme jwang. Nna eo nkileng ka e bona ke ha bo rapolasi ba babedi ba thulana, mme eo ile ya etsa hore rapolasi a le mong a robehe leoto ona o mong o ile a robeha letsoho fela. Engwe ke boneng ke ha koloi e robeha mariki.

Ke tlo batlisisa ka tsa lehae le ho tseba bao e ka bang balekane mme ke thehe dikamano le ho tshepahala le dihlwai tse ding. Ke buisane ka dipehelo le ho kenyeletsa diteko le dithomellano, mme ke etsa moralo wa thekiso le ho rekisa di hlahisa. Sena se hakanya le thepa.

Dihwai tlametse di lokela ho ela hloko melao e latelang Molao wa Moputso, Molao wa Matshidiso, Molao wa Tshireletso le Bophelo bo Botle Mosebetsing OSHA ha ho latela tikoloho ya mosebetsi e fana ka kwetliso le ho tlaleha di ketsahalo o mong. Molao ke FCSA, mme batho o tlametse ba ikutlwe ba tshireletsehile mosebetsing mme ho seke ha ba na le letho le ba sitisang ho tlaleha diketsahalo tse seng hantle tse etsahalang ho bona ha ba le mosebetsing.

Dijo tse kenywang ka makotikoting di thusa haholo hobane motho o mong le mong a ka ja sejo sa sehla sefe kapa sefe sa selemo haeba o batla ho ja sejo sa sehla sa maria, o ka kgona ho seja ka nako e nngwe le e nngwe mme di thusa le ka hore di dula nako e telele di sa senyehe, hape sena se thusa ka hore dijo ha di no senyeha ntse di lahluwa empa ho na le batho ba di hlokang. Le ha o ya maetong a maholo a matelele, di ka o thusa hore o dule o le hantle tseleng o kgotse.